Ukudala isethulo esicacile nesibonakalayo semininingwane, semininingwane nolwazi mayelana nesikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo. Ungabheka lokhu, imigqa yesikhathi, amagrafu nezibalo, imifanekiso nemifanekiso eyeqayo, izicuncu zemibhalo, izinkomba noma izinhlaka, izixhumanisi eziyinqaba, umbhalo nomklamo. Ngokusebenzisa lezi zinto ezibonakalayo, uyakwazi ukudala i-infographic ehlelekile egcizelela izimfanelo ezibalulekile zokulinda komshwalense womngcwabo. Ukwenza kube lula kubantu ukuthi baqonde izinqubo ezidingekayo.